Nṋe ndi tshi bika dovhi ndi ḽi bika nga nḓila i tevhelaho ndi dzhia mapfura nda dzhia na tshe tshe nda a shela bodoni ubva afho nda tshetshelela nyala nda i ka dzinga, nda tshetshelela maṱamaṱisi anga nda zwi kadzinga nda zwi kadzinga ndi tshi fhedza afho nda dzhia nḓuhu dzo kunḓelwaho nda shela nda ṱanganyisa nda ṱanganyisa nda rithelela nda rithelela u swika zwi tshi ita muthotho wavhuḓi.

Zwine nda zwi ḓivha ngo ufha vhana madzina musi vha tshi bebiwa hu sedzwa nyimele ye aḓa ngayo ha sedzwa na zwine a khou ṱoḓou vhetshelwa zwone vhumatshelo hawe kana nga nḓila ine a vha ngayo zwitshiya ngo u ralo.

Ndi ḓivha zwikolo zwivhili ngeno kha vhoriṋe vha vhavenḓa zwine zwa vha muḽa. Muḽa ndi wa vhaṱhannga kana vhanna kana vhatukana ha dovha havha na musevhetho hune wavha vhasidzana, vhasadzi kana vhafumakadzi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga mannḓa sa mungana ane ndo vha muthu we a ya murunduni ndo vhona zwi zwa ndeme nga mannḓa u zwi ṱhompha izwo zwithu u itela vho yaho haningei murunduni vha tsireledzeye nahone vha vhe vho vhofholowa musi vha hangei murunduni ri teyo u tevhedzela milayo ine a i itiwi musi murundu wo ima.

Hai nṋe ndi nga si ḽe zwiḽiwa zwo bikeliwaho fhethu hure na tshika hu u itela u ḓi tsireledza zwi tshi ḓa kha mutakalo wanga, uri ndi sa lwale ndi sa farwe nga malwadze a ngaho dzi khoḽera.

Tshidzimba tshi bi tshi bikwa nga nḓila i tevhelaho, u dzhia ṋawa dzo fhambanaho uya nga vhuphara dzi phonḓa, nḓuhu ṋawa ṋawa dzo fhambanaho uya nga u fhambanana u ya nga nḓila ine wa khou funa tshitshivha ngayo wa dovha hafhu wa koḓela, wa koḓela zwithu zwau wa koḓela wa koḓela mavhele au wa koḓela u bva hafhu wa dzhia mapfura wa shela tshidzimba tshau wa twedza maḓi wa vhea tshivhasoni wa bika.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa musi hu na dzi mbingano kha mvelelo yashu ndi miṅwenda ine ya sumbedza u ṱhonifha na u sumbedza uri hu khou itea zwifhio vhukati ha muṱa uyo une ha vha uri hu na mbingano khawo.

U ya nga ha nṋe ndi ḓi pfha ndi wa nṱha nga maanḓa ngori ndi vha ndi tshi khou sumbedza sialala yanga na vhu ḓifuna dzine nda funa nga sialala yanga. Ndi a ḓi pfha ndi muthu wa nṱha nga maanḓa, nga maanḓesa ngori ndi vha ndi khou tevhelela zwithu zwa mvelelo yanga.

Ee u ya nga ha ṋne ndi vhona zwi tshi kha ḓivha zwa ndeme .

Ndi malabi ane vha a vhidza miṅwenda, ayo malabi a na mivhala minzhi nga maanḓa zwi tshi ḓa kha sialala ya kha Venḓa kha kana ya kha Vhavenḓa. A amba zwinzhi nga maanḓa, ane a sumbedza vhubvo havho, a sumbedza na vhutakaleli havho ha zwithu.

Ndi kha mishumo ine vha ya zwi mbingano ine ya kona u ṱalusa uri vhulunga uvho hu tea u ambariwa nga muthu ane a vha uri u khou maliwa, ine ya dovha ya ṱalusa uri mu vhulungu uvhu vhu kho maliwa hu kho ambariwa nga muthu ane ha vha uri ha khou maliwa. Zwi tshi ya nga siala ya vho riṋe zwi a sumbedza uri zwi tshimbilisa hani.

Ee zwi tshi ḓa kha sia ḽa vho riṋe vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho, wa wana vhanna vho ambara dzi hemmbe dzine ha vha uri dzi tou vha na mivhala miṱuku ine ya sumbedza uri ndi tshaka ifhio ya sialala iyo. Vhafumakadzi vha ambara zwikete kana miṅwenda ine ya sumbedza uri uyu muthu ndi mufumakadzi ngori u vha o ambara zwithu zwi no nga zwa dzi rokho kana zwikete vhunga munna a tshi ambara dzi tsindi kana a ḓi ambara zwine a khou ambara zwone, zwine zwa nga ṱalusa uri uyu ndi muthu wa munna kana ndi zwiambaro zwine zwa tea u ambarwa nga muthu wa munna.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala zwa tshi amba nga ha vhufa hanga, ndi u sumbedza uri nṋe ndi Muvenḓa mubikwa na ive, ive ḽa vhibva Muvenḓa a sala. Mivhala yanga i sumbedza Venḓa vhubvo hawe na u swika hune ha ḓo guma hone vhutshiloni.

Zwiambaro zwa sialala a zwi vhulungwa nga u vhewa, a zwi ambarwi misi yoṱhe, zwi ambara musi hu na zwimima zwine zwo ṱoḓa ni zwi ambare zwa sialala zwine ha vha uri a si zwiambaro zwoṱhe zwine zwa dovha zwa bva musi hu na zwimima izwo, hu tou vha na zwiambaro zwine zwo tewa u bva nga zwimima zwo fanelaho.

Ee tshifhinga tshe kana tshifhinga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓikukumusa kana tshifhinga tshine nda ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓikukumusa ndi tshifhinga tsha zwimima zwine ha vha uri hu khou tea u ambariwa zwiambaro zwa sialala kana nga tshifhinga tsha mitshino zwi tshi ya kha mitshino ndi a ḓi pfha ndi muthu wa maanḓa nga maanda, wa nṱha nga maanḓa ngori ndi tshi ambara zwiambaro izwo, ndi tshi dovha nda tshina na mitshino ya hone zwi vha zwi tshi tou ṱuwelana nahone zwi tshi tou nakelelana vhukuma.

Fesheni ya shango ḽino i ṱuṱuwedza vhathu kha shango ḽine ra dzula khaḽo kana vhupo vhune nda dzula khaho ngauri vhunzhi ha dzi fesheni dzi tshi bva vhathu vha dzi tevhelela vhukuma lune wa wana muthu a tshi tevhelela tshiṅwe na tshiṅwe kana zwiambaro izwo zwine ha vha uri vhathu vhanzhi vha khou zwi tevhelela nga tshifhinga itsho. Zwa dovha zwa ṱuwisana na u naka havho kana musi vha tshi ya fhethu uri vha ambare zwiambaro zwo no ṱuwelana musi vha nga tshavho.

Ee fhethu hune nda dzula hone vhunzhi ha vhaswa vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhirisa zwiambaro zwa sialala ngauri zwiambaro zwa musalauno vha zwi ambaresa tshifhinga tshinzhi u fhirisa zwiambaro zwa sialala ngori zwiambaro zwa sialala vha zwi ambaresa musi hu na zwimima. Kana ho tewa uri vha zwi ambare ngori zwi a konḓa uri u tou wana muthu a khou tshimbila o ambara zwiambaro zwa sialala badani, vhunzhi ha vhathu vha funesa zwiambaro zwa musalauno zwine zwa ṱuwelana na u tshimbila zwiṱaraṱani uri vha tshimbile vha tshi nga vhaṅwe.

Ndi nga musi u tshi wana vhathu kana vhathu vha tshinnani vho dzhia mivhala ya zwiambaro zwa sialala vha i panga kha zwiambaro zwa musalauno musi vha tshi ita dzi hemmbe kana marukhu, hune wa wana vho ita dzi mivhala ya sialala nga matungo a marukhu kana kha mitsetse ya marukhu kana kha dzi hemmbe dza hone, kana kha zwikwama zwa dzi hemmbe. Wa wana u tshi tou nakelela vhukuma zwa dovha zwa ṱuwelelana zwa nakasesa.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na vhaḓivhalea dzi ṱuṱuwedza fesheni ya ṋamusi ngauri vhunzhi ha vhathu vha tevhelesa fesheni ine vha vhaḓivhalea vha ambara yone, ha pfhi ho bva fesheni ntswa ngori fesheni ntswa i thoma kha vhaḓivhalea, vhunzhi ha vhathu vha kona u i vhona khavho, vha fhedza vha tshi khou tevhelela navho vha tshi vho ambara sa vhaḓivhalea avho.

Nṋe kha vhupo hanga zwiambaro zwi no ambaresiwa minyanyani ndi zwiambaro zwa sialala zwine vhathu vhanzhi vha tshatisana ngazwo wa wana vha tshi to penyelela vho ambara ezwo zwiambaro zwa sialala vho nakelela i tshi to vha metshe to metshe ho nakiwa nga maanḓa.

Zwitshiḓa kha vhaswa vha musalauno zwiambaro zwine vha ambara ndi vhona zwi songo fanela ngori u wana vhasidzana vho to ambara zwiambaro zwine zwi sia zwo tovha ṱana vhukuma zwo ntsha mivhili yavho yoṱhe nnḓa vha so ngo vhuya vha dzumba na tshithu zwithu vha khou tou tshimbila zwi khagala maṱoni a vhathu. Vhaṱhannga vhone u wana vho to ambara marukhu a tshi to vha fhasi ha maraho hu tshi tovha thivhathivha vhukuma zwi tshi to vha gaganywa gaganywa a tshi sokou wa tshi gonyiswa a tshi wa a tshi gonyiswa.

Ndi zwiambaro zwa fomaḽa zwine wa wana wo ambara wa fhedza wa to ita na muzonyo vhukuma wa vhofha na thai yau wa ambara na badzhi yau na tshienda tsha to penya vhukuma afho u wana muthu wa munna a tshi to ṱhonifhea vhukuma u to zwivhona uri hu ḓa nzhololo vhukuma ine yo ambara yo ambara i to zwivhona uri yo ambara vhudele nahone zwi ṱhonifheaho.

Zwitaela zwa zwiambaro zwa vhafumakadzi zwo no shanduka nga maanḓa lune u wana vhafumakadzi vha musalauno dzithaithi vha tshi vho to dzi ambara vha songo tsha ambara na zwiṅwe zwithu nga nṱha. Vha vho to ambara dzithaithi vha sa ambare tshithu vha wana zwiṅwe na zwiṅwe zwo to sala nnḓa vha tshi to nga vha fhedzi ngeno vha musalauḽa vha kale vha tshi kale vho vha vha tshi ambara thaithi vha ḓi ambara na dzi khivha dzavho nga nṱha.

Arali vhana vha lovhelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku vha tea u dzhiiwa nga muthu wa tsini anga ḓivha murathu wa vhabebi kana ha ḓivha makhulu kana divha mukomana wa vhabebi vha tea u dzhiiwa nga muthu wa tsini ane a ḓo kona u vha ṱhogomela ngani ndi tshi ralo ngori ndi ene muthu ane a vhesa tsinisa navho ende u ḓo vha ṱhogomela u fana na musi vha tshi ḓo vha vha na vhabebi vhavho.

Ndi a uri mufumakadzi uyo u tea u dzula maṱarasini lwa vhege yoṱhe u swikela mufarisi wawe a tshia uvhulungwa a dovha hafhu a fhedza mini ṅwedzi ya sigisi a sa ḓivhi u ṱangana na muṅwe munna o ḓi ambara zwiambaro zwezwi zwine vha zwi vhidza uri ndi zwa u ndi zwa zwiambaro zwa hone.

U tea u tikedzwa nga mme a munna na mme yawe na vhoṱhe vhangana vhawe vhare tsini vha ḓi dzulela u mu tsivhudza u ri a songo to ḽesa mbilu vhaḓi dzulela u amba nae vhatshi ita na miḓai uri asa humbulese ngaha munna wawe.

Nṋe ndi vhona uri zwine ha ngo fanela u zwi ita ndi u ṱangana na muṅwe muthu wa tshinnani miṅwedzi yea fhiwa yone yo uri avhe a tshi kho lila munna wawe i saathu fhela ngori zwi a khakhisa izwo zwithu zwi tshi ḓa kha sia ḽa ḽa ḽa ḽa tshirunzi na ḽa tshimuya.

U ya nga tshenzhemo yanga tshifhinga tshine a tea u tshi dzula asathu ṱangana na muṅwe muthu wa munna ndi miṅwedzi ya rathi ya sigisi ngani ndi tshi ralo ndi zwine ndo aluwa ndi tshi ḓivha zwone zwitshiḓa kha sialala yanga.

U tea u ambara zwithu zwilapfhu zwi sa sie milenzhe nnḓa kana u sia muvhili wawe nnḓa u tshi khou vhonalesa ngani ndi tshi ralo hu itela u sumbedza uri o lovheliwa na uri vhaṅwe vhanna vha sa musedze nga ḽiṱo ḽine vha ḓovha vha tshi kho mutama.

Ndi vhurereli vhune havha ha christianity uri ndi vhurereli vhune roṱhe ri tenda kha mudzimu ra tevhedza ndayo dza mudzimu ndi hone vhurereli vhune ra tshila ro ḓi sendeka kha mudzimu ri ḓo fhambana na zwivhi zwinzhi.

Mishumo ine ya tea u itiwa nga vhana muṱani ndi i tevhelaho vhana vha tea u vhona uri nnḓu iya kiḽiniwa nga matsheloni muthu a tshi to vuwa u kiḽina nnḓu a adzela mmbete yawe puḽeithi dza ṱamba dzharaṱa ya swieliwa hu na mabambiri a dobela mabambiri arali hu na maḓaka dzi musi ha dzimvula ha khuriwa dzharaṱa ya nakelela tshiṅwe na tshiṅwe tsha dzula tsho naka hu savhe na vhuya ḓa u sumbedza uri hu dzula vhathu muḓini u yu ha dovha ha dzula na vhana vha re na mikhwa.